Ee, se ke tswa ho palama sepalangwa sa e-hailing. Leeto le neng ke le tsamaya ne le ka nka dihora tse tharo ha ne ke nkile tekesi, empa feela ka e-hailing e la ba dihora tse pedi feela ke la tsamaya hamonate, mme ka fihla ka kgona ho lefella leeto la ka. Ho sena ho sena ntwa ho sena eng.

Ee, ke dumellana le seo ka hore banga ba kgannang di-taxi ba dula ba entse lerata ka matsatsi ohle, ba dula ba lwana ba dula ba batla ho kena ka tseleng. E be ekare tsela ena ke ya bona ba le bang.

Ee, ke ya dumela, e se e le kgale ke tsamaya ka ditekesi ebile ke se ke nkile qeto hore ke batla ho ithekela koloi e ntjha, e leng ya ka ke tlo reka koloi e phahameng e tshehla ka mmadi. Koloi ena ya ka e lekana fifty thousand ebile ke tlo e reka, ke tlo e reka lebenkeleng la dishop. Ke ikutlwa ke thabile haholo, ke ikutlwa ke thabile haholo ebile ke se ke tatile.

Dumela mosebeletsi re hloka thuso ekare re lahlehile ha re sa bona hantle tsela e re yang ho yona, nna le metswalle ya ka, re nkile leeto le yang Kapa re tloha kwana Gauteng, re kopa hore o re thuse ka tsela ya ha ele hore wa e tseba.

Ke nahana hore e ka lokiswa ha ele hore re ba mehlo mane re shebe ntho engwe le ngwe ebile re tsebe le ho kata se re tshwereng.

E ntula ha monate taba ena ka hore ke ya utlwisisa hore batsofe ba seng ba le pension-eng ba hloka ho theolelwa ntho tse ngata hampe ng mona lefatsheng. Jwale ke ikutlwa ke thabile haholo ha ke bona di company tse ding tsa dibese di fana ka theolelo ho batho ba amohelang pension.

Dumela kantorong ya diterene ke ne ke re, ke fetise molaetsa hore ke sa tswa ho bona botsotsi bo etsuwang ba utswa diporo tsa terene hanyane hanyane.

Ke tla leka ho utlwisisa hore e le hore bothata ba hore ba lwanela setulo ke eng ka baka la hore ba baholo ho ba le babedi. Elare ha ke thola karabo, ka thola karabo ya hore o mong o re o ne a dutse yaba o ya toilet ka ho tekesi e so tlale e se tsamaya, o mong o kene a sa bona hore hona le motho o dutseng setulong seo, jwale ke ka moo e bakileng ntwa.

Tjhe, nka se rate ho arolelana sepalangwang na sa Uber ka hore matsatsing ana botsotsi le bokweta bo bongata haholo, nka se tsebe hore ana ra arolelana kapa ke ke behetswe ho hong.

Ke nahana hore ho molemo hobane ho hlwekisa tsela eo re tsamayang ho yona ebile ha e na .

Diterene le diporo di lokisitswe ka tsela e ntle haholo, ebile di se di tjhentjhile le mmala le boemo ba teng ha di sa tshwana le sebetsa pele di se di ntle. Ee, ho tlo tlisa phetoho e ngata haholo. Ka ha diterene di le theko e tlase, ditekesi di le theko e hodimo.

Dumela diambulance eng ke founa ke qeta ho etsahala kotsi mona, di-robot-ong hona le koloi e tjhaisa motho ebe motho keo ntso robetse moo, koloi le yona e ntse e le teng. Ne re kopa thuso ya lona ka potlako.

Ee, nka ba kgothaletsa hore ba sebedise mokgwa oo wa dipalangwang, ka hobane o kgona ho itulela ha monate ebilane o kgona ho dula hantle ka sephiring sa hao. Ho sena batho ba bangata ho tshwana le ka ditekesing.

Re bona dikotsi di etsahala haholo ka dinako tsa paseka kapa tsa Keresemose. Ka hore batho ba bangata haholo seterateng ba ya maetong a bona, ba bang ba ya ho lo ithabisa. Ba bang ba tsamaya ba nwele jwala seterateng, ba kganna ba nwele. Ke ka hoo, ho etsahalang, dikotsi le dikoloi di tsamaya ka lebelo le lengata.

Tjhe, nka se rate ho ba mokganni wa ditekesi ebile nka se kgothalletse bana ba ka hore ba kganne tekesi ka hore ho moferefere haholo industry-ing eo ya ditekesi.

Itse ke fihla ka mohao ke ile ka nka nomoro ya bus, e ka be ka letsetsa mookamedi wa hae. Ka fetisa taba ena ya hore mokganni wa hae ha re tshwara hantle.